Ingoba esikhathini samanje kunezifo eyiningi ukuzivocavoca kubaluleke kakhulu nanokuthi i-inthanethi isebenzisa kakhulu esikhathini samanje. So, abantu abane nkinga yezifo, abadinga ukuyivocavoca, bengabona leso sikhangiso bese beyaheheka bese ibhizinisi lika-Ronel liba impumelelo.

Ngicabanga ukuthi kuwubungani obuhlala njalo ngoba vele esikhathini samanje sesisebenza ngobuchwepheshe ukuthi ingane idlale ngezinto le midlalo le edlalwa njengamanje yey'ngane kusiza kakhulu ukuthi iy'ngane Iqaqeke nasekuqondeni noma ikhula engingafisa nayo ukuba usobuchwepheshe noma ososayensi ngelinye ilanga.

Uba nentshisekelo yokwazi okuningi ngesiko nendabuko yakho.

Ngicabanga ukuthi mabengafaka ubuqhwepheshe emdlalweni yesintu isabalale ey'nkundleni zokuxhumana ngoba naku-inthanethi ngoba vele esikhathini samanje yizona zinto eyisebenza kakhulu lezo. Ney'ngane zingathi mazikubona emafonini, zikujabulele zifise ukwazi kakhulu ngakho.

Zingakwandisa nokuthi zikufake eyikoleni iyingane ziphathisiphayithe eyintweni eyikanjalo , kuwo wonke uhlobo lomdlalo okhona, kube yimpoqo nokuthi ingane ibandakanye nezemidlalo eyikhona.

Ngicabanga ukuthi ngingagxila kakhulu kulezi ndawo lezi ezingenayo imihlaba yokutshala, kube iwona amakhasimende ami lawo, ngacwaninga ukuthi ngingafikela kanjani kuwona. Mase ngitshalile sengizobathengisela isivuno sami.

Ukuthi uma umuntu ewumfundi kube impoqo ukuthi azimbandakanye noma kube nesifundo nje esikhona isipothingi khodi esikoleni, sibe semthethweni senziwe wonke uhlobo lomfundi yiwowonke obulili senziwe uwonke umuntu sibe impoqo.

Ngokuthi ihlanganise umphakathi, ihlanganisa ney'ngane zomphakathi.

Abangawona umdabu wase-South Africa abakwezinye iyihlanga, ngoba cabanga ukuthi bengafunda olukhulu ngosiko nangemidlalo yabantu besintu.

Yebo, nginazo ngafisa ukwazi iyinhlobonhlobo zezemidlalo ey'khona imidlalo le yesiLungu onjengomahokhi ithenisi hlobo lomdlalo olungandile kithina ndlu yomdabu.

Kungaba kuhle kakhulu, izingane zingakujabulela ngoba zingafisa nokwazi imvelaphi yazo kabanzi, nanokuthi imidlalo yayiqale kanjani ukuze ibe khona le midlalo yesintu. Zingakuthokozela kakhulu ngokubona kwami.

Ngikhetha ukwabelana nenjabulo ngiwine nabo akukho mnandi ukuthi ubungaze uwedwa kuba kuhle kakhulu manimugaza nibaningi ukade udlala nabo.

Ngizizwa ngikhuthazekile kakhulu. Lokho kusho ukuthi ayikho into ongeke uyenze, ongeke uphumelele kuyo uma usuke uyifisa.

Ngicabanga ukuthi okwenza ukuthi abanye abantu bekwenze indlela asuke bezinikela ngayo nanokufuna ulwazi, ukuqoqa ulwazi oluningi mayelana naleyo nto nanokufuna abantu abangakusiza ukuze uphumelele kulelo bhizinisi osuke ufuna ukuliqala. Nalokuthi nje ukuthi uwasendaweni yasemakhaya ukusho ukuthi angeke uphumelele noma ubani angaphumelela uma nje uzosebenza ngokuzimisela.

Engabakhuthaza ngokuthi bangahlali bafune usizo, kulaba abangaluthola khona bangakuvumeli ukuvilapha, benze nocwaningo mayelana nento abayithandayo ukuze bezogcina beyitholile.

Ngingamkhuthaza ngokubaluleka kokuthi igazi ligijime njengokuthi uma uyingane uvumele ukuba ingane, ube sesigabeni sobudala ngoba nakhu sekufanele ube ngoba uma usumdala uyaye uhale uma nesikhathi sokudlala nabanye abantwana. Uyayuhale uhalele ukuthi ngabe nawe wakhula kahle nanokufunda nje ukuthi abanye abantwana baphila kanjani, wazi impilo abantu ukuzibandlakanya nje nabanye abantwana. Kakhulu uma usakhula ufunda okuningi nakubo noma usukhula, futhi lokho ungakusebenzisa nawe kwabakho abantwana.

Ngaqala ngenhloso yomdlalo ukuthi usuke uyini nanokuthi ubaluleke ngani kubo, nanokuthi sizobafundisa ini ekugcineni mase sebewudlalile lowo mdlalo.

Ngingajabula kakhulu ngoba kungaba imali engiyisebenzile ngezandla zami, hhayi imali yobugebengu.